Ukungaqiniseki komsebenzi wexesha lonyaka kukuchaphazela kakubi uzinzo lwam lwezimali, hlobo lokuba kuba namaxesha kungabikho kwalo malana ibithe yashiyeka kwisizini ephelileyo. Kubekho ixesha mhlawumbi sihlala kangangeenyanga ezintandathu kungekho msebenzi kungekho nto ingenayo kungekho ngeniso ukutsho ke. Loo nto ibangele ukuba intlupheko iye yande kakhulu nezinye iimfuneko nokujongana nekamva lam kungaqhubeki kakuhle ngoba kaloku naleyo ntwana bendithe ndiyibeka ngoko bendiphangela kwelaa xesha, kuye kunyanzeleke ukuba ndingene nakuyo ndiyisebenzise ngoba kaloku andizuhlala ndingatyi imali ikhona ngenxa yokucingela ingomso elingekafiki.

Molweni, bantu bakuthi. Sondelani, sondelane, sanokoyika sondelani. Ndithi mandithathe eli thuba ndizame ukunicacisela ngoba kaloku ndiqaphele nto apha, ndithe ndawubona obu boya abuchetywe kakuhle apha ezigusheni ngoku ndithi mandithathe lithuba ndinicacisele ukubaluleka kobu boya. Uboya xa sebuchetywe kakuhle bubabuninji loo nto ithetha ukuba ingeniso ibaninji nalapha enkampanini. Xa sezichetyiwe kakuhle kanti neegusha abelungu baye babe nemincili, ngoko ke bezidwesha ndiyakucela ukuba nizichebisise iigusha ikwazi sibe nengeniso eninji apha. Umhlawumbe nani niya kuvuza into ethile.

Ithe yakuwa le nkomo yakuthi ndabona into okubana kubhetele ukuba ndiyithengise le nyama, noko ibingaguli yona nto kuyo yohlulwe kubeleka oku yohlulwe kukuzala. Koko ke ndibone uba mandiyisike ngokwezixa ngezixa ezithile ndiyithengise koko andizuba nandleko zininji ngolu hlobo, noko ndiya kuzuza nto ngenkomo yam. Masithembe uluntu luzawuyithenga. Njengoba ndingumfama abandiqhelanga ndithengisa nyama eseyifile bandiqhele ndithengisa izilwanyana eziphilayo, kodwa ngoku kuba ndikule ngxaki ndikuyo ndibone intoba mandisose ndithengise nenyama le.

Ndingavuka nje ndingqale kuzo ngqo ndiyokubetha la nja itya igusha yam ukunqanda, ukugqiba kwam ukunqanda ndibuyisele igusha yam. Uba ayimelanga kakhulu ndiyibuyisele ebuhlanti ze ndisose ndijonge le ndawo ngononophelo le ingene kuyo le nja. Ndakuyifumana ndizame ukuyivala. Ndakugqiba ukuyivala loo ndawo, ndivale le mna ndingene kuyo ndiphindele endlini.

Ngokoyibona kwam le nyewe imbi kwicala labasebenzi ngoba ke eneneni abasabi namisebenzi, into exela uba abasayi abasayi kuba nangeno, abasayi kuba nazinto abazidingayo. Ndiphinde xa ndijonga kwicala lababaqeshi ibalungele bona ngoba ke nyhani baza kukonga imali ethile, bazawukwazi mhlawumbi ukulungisa kwezinye iindawo ngale mali bathe bayonga ekubeni beyeke, bededele abasebenzi abathile. Yona ingayilungela elinye icala kodwa kwelinye icala ayilungelanga.

Owona mthi uye owona mthi ufunwe kakhulu emarikeni ngumthi weKhrisimesi. Kaloku ngexesha leKhrisimesi abantu bafuna ubunewunewu nobugqengegqenge, baye bathenge la mntu ukwenzele ukuba bawuhombise apha endlini ube nomtsalane kubantu abazokundwendwela apha endlini nabantu abazotyelela iiholide. Uyawufika ke lo mthi unewunewu phaa unayo yonke into, uneento ezikhanyayo neento ezitheni. Ngowona mthi uthandwa gqithi gabantu ke lowo and ndiyabona yeyona nto iye ibe nowona mtsalane kumaxesha eKhrisimesi.

Ubisi olusengwayo alufani nobisi oluthengwayo. Ubisi oluthengwayo ulithenga selikulungele ukutyiwa ngabantu, ukuselwa ngabantu okanye ukusetyenziswa ngabantu, kanti eli lisuka enkomeni kule mihla lifuna uqale linongwe lijongwe ukuba likulungele kusini na ukuba lingasetyenziswa ngabantu. Ngamanye amaxesha kuye ufumaniseke umhlawumbi loo nkomo ayinalo ibisi okanye liphuma kancinci, into exela uba ngaloo mini asizuba nalo ibisi, asizusela bisi.

Ukuthatha umhlaba ngaphandle kwembuyekezo kuchaphazela kakubi imveliso yaseMzantsi Afrika, imveliso yezolimo eMzantsi Afrika, kuba kaloku abantu abanintshi ndingathi akayikhuphanga imvume yokuba kusetyenziswe umhlaba othile. Futhi futhi ke lo mhlaba ungasengxakini ngoba kaloku kuza kuliwa ngawo kuzawube kuphehluzeliswana ngawo, ngapha izilimo zimile zilinde ukuxoxwa nokwahlulwa kakuhle lo mhlaba. Into kuba exela uba ezinye izinto ziyalibaziseka ngokunokwazo ngoba yonke into kusazeka uba yonke into inexesha layo, ngoku lide ligqithe ixesha lokutyala into ethile ngoba kaloku lo mhlaba uyaxoxisa.